Yebo. Hhayi idatha liyabiza kakhulu, futhi konke esikusebenzisayo emakhalekhukhwini kusebenzisa lona idatha. Kuley'nkathi zamanje sesidinga idatha futhi sesifike kule sigaba sama-fibre network. Kodwa kuzonke idatha lize libize kuwonke amanethiwekhi la ezweni lethu. Uzibuze ukuthi, bayasizwela ubuhlungu kodwa?

Kungaba nakusaziwayo abezako emsakazweni abazokhuluma nentsha. Abazopha indaba ezamanje ngentsha futhi into ezenzakalayo emphakathini. Kube nesigaba la kukhulunywa khona ngey'ndaba zepolotiki, iy'ndaba zomqulo, nendaba zemhlaba wonke jikelele.

Qha akumelanga kube isevisi ekhokhelwayo ngoba wonke umuntu kulesi sikhathi sanamhlanje usebenzisa umakhalekhukhwini osebenzisa i-inthanethi noma i-Wi-Fi. Futhi kubalulekile ukuthi wonke umuntu okhwela isikhumulo sendiza, akwazi ukuthola i-Wi-Fi ngoba isiza kakhulu ukuthi abantu bazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni, nokuxhumana nabantu ababathandayo.

Ngakayithi banawo abantu amandla okuthenga i-Wi-Fi, ngoba kule ndawo engihlala kuyo abantu abaningi bayasebenza, futhi bayayidinga i-Wi-Fi ukuze bafeze imisebenzi yawo yamihla namalanga. Uma kunjalo i-Wi-Fi yisidingo esidingekayo emphakathini ngoba sikusebenzisa, sikusebenzisa nezingane ezenza umsebenzi wasekhaya esikolweni wesikolo.

Izinzuzo nezinselela zokubonisana nodokotela okude. Izinzuzo ukuthi akumelanga ukhokhe ukuthi uyobona udokotela. Awumelanga uhambe ibanga elide ukuze ufike kudokotela. Izinselela zakhona ukuthi kungaba kungabi nenethiwekhi la ungekhona ukuze ukwazi ukuxhumana kahle nodokotela. Amafoni noma ama-iPad noma amakhompuyutha, avele afe. Kuze kwenze ukuthi angeke ukwazi ukuxhumana ukuxhumana nodokotela.

Ngingangena kuma-settings waleyo akhawunti. Ngingene ku-akhawunti, ngidilithe noma ngisule i-akhawunti yami yasey'nkundleni zokuxhumana.

Kubaluleke kakhulu ukusakaza kwesimo sezulu emsakazweni, ngoba abantu abaningi basebenzisa umsakazo uma basendleleni yokuya ezindaweni zomsebenzi noma bashayela izimoto. Lokhu kusiza ukuthi abantu bazi isimo sezulu sala bahlala khona, ukuze bazi ukuthi kwenzakalani ngale simo sezulu, futhi simosha noma siba kanjani elangeni noma esukwini.

Yebo, ngangisekilasini le-online, ngiphendula ku-lecture ukuthi ngizwisisa kanjani umsebenzi wesikolo walelo langa. Lavele laphela idatha, ngangangasangizwa ekilasini. Kwangenza ukuthi ngizizwe ngidumazekile ngoba bengilithanda lelo kilasi. Futhi lalingiphethe kabi ngoba bengingenayo imali yokugcwalisa ngilithenge futhi lelo datha. Kwaphosa ukuthi ngimele inyanga ezayo ukuze isikole sithumele idatha.